Eyona nto yenza kube lula ukutyala itumato kukuba ayidingi kukhathalelwa kudlulileyo. Eyona nto kufuneka uyiqinisekise kukuba ngentseni uyayinkcenkceshela, uyihlakulele uyigcine ingenalo ukhula. Ngenjikalanga uyinkcenkceshele kwaye uqinisekise ukuba akukho zilwanyana zifana neebhokhwe eziza kungena ziyitye. Ukuba wenje njalo lonke iza kukhula ngokukhawuleza kwaye ibe ntle, ufumane isivuno ekusiso ngexesha elifanelekileyo.

Ukwabiwa ngokutsha komhlaba kunokuwuchaphazela ngendlela engekho ntle imveliso yokutya eMzantsi Afrika. Okokuqala, umhlaba owabiwa ngokutsha kuthathwa umhlaba obufudula ingumhlaba wamasimi apho kutyalwa khona ukutya, nto leyo ithetha ukuthi umhlaba wokulima ukutya uza kuncipha usetyenziselwe ukwakhiwa imizi. Kuphinde kuthathwe umhlaba obufudula ingumhlaba wamadlelo, izilwanyana zishiyeka zingenawo umhlaba owaneleyo. Ziza kulamba zife, kodwa imizi nabantu bayanda kananjalo imveliso yokutya eMzantsi Afrika iza kuncipha.

Imfundo noqeqesho malunga neendlela ezintsha zokufuya nokulima kuza kuwancedisa kakhulu amafama alapha eMzantsi Afrika kuba aza kufunda ngeendlela ezilula nezikhawulezileyo zokuvelisa ukutya neendlela ezikhawulezileyo zokwandisa imihlambi yazo yemfuyo. Kuba akunyanzelekanga ukuba kulindwe ixesha elilingana neenyanga ezintandathu ukuya kunyaka ukuze inkomo okanye ibhokhwe okanye igusha iqalise ukukhwelwa ukuze ibe namatakane amatsha. Iindlela ezintsha ezifana nee-artificial insemination ziyancedisa kakhulu ekubeni amafama akwazi uba nemfuyo eninzi.

Imfundo noqeqesho malunga neendlela ezintsha zokufuya nokulima kuza kuwancedisa kakhulu amafama oMzantsi Afrika kuba azawukwazi ukuvelisa imfuyo eninzi kwisithuba esincinci, avelise imifuno emininzi kwisithuba esincinci, kwaye umgqaliselo wokutya abakuvelisayo uza kuba kwicandelo eliphezulu. Izinto ezifana nee-artificial insemination ziyalinciphisa ixesha imfuyo elihlalayo ukuze ikwazi ukukhulelwa imithe izale amatakane amatsha, iinyanga ziza kuncipha imfuyo iza kwanda ngokukhawuleza. Kwaye indlela yokufuya nokutyisa imfuyo iza kuphucuka, zityebe, zande.

Ukuba iintsapho ezininzi zifuya iinkukhu zingaqalisa zikwazi ukuzenzela ingeniso, nto leyo ithetha ukuthi indlala iza kugxothwa eziko. Kwaye baza kuba nemali engenayo inyanga nenyanga bakwazi ukuthatha iinkukhu ezo bazithengise kwidolophu ekufutshane kungenjalo bathengisele abamelwane babo. Wonke ubani uza kukwazi ukuba atye isidlo esinesondlo esinazo zonke ii-vitamins ezibalulekileyo, bambi bazawukwazi ukuthatha imali eyongezelelweyo bathenge imifuno okanye baqalise nokulima imifuno ukuze kugxothwe indlala.

Ezona zinto zinzima malunga nokufuya iigusha kukuqinisekisa ukuba unawo onke amachiza okuzigcina zisempilweni, ukuqinisekisa ukuba amachiza uzitofa ngexesha elifanelekileyo kwaye umlinganiselo ofanelekileyo. Kuba ukuba uzitofe ngexesha elingafanelekanga ngomlinganiselo omncinci okanye ongaphezulu kwalowo ufanelekileyo ziza kugula zife. Kwaye ukuze ube nayo ingeniso xa ufuye iigusha kufuneka uqinisekise ukuba uzithengela ukutya kwazo, zingaxhomekeki ekubeni zitye ingca kuphela kwaye ukutya kwazo kuyadura. Enye umcelimngeni esijamelene nayo xa sifuya iigusha kukuba ziyebiwa kakhulu, ingakumbi kweli phondo sikulo.

Obona bunzima sijamelene nabo malunga nokufuya iihagu kukuba ihagu sisilwanyana esisisirhalarhume. Ngalo lonke ixesha zisoloko zikhangela ikroba lokungena ezigadini zabantu zonakalise imifuno yabantu, loo nto ke isenza singavani kakuhle nabamelwane. Ihagu kunzima ukuyifuya ngenxa yokuba ithi yakuqhela ukuzulazula izikhangelela ukutya oku ikuthengelwayo ingafuni kukutya kakuhle. Loo nto ke iyayilibazisa ekukhuleni kwayo, iyilibazise ngexesha ekufanele ukuba iyaqalisa ifumana amatakane iwafumane kade. So leyo yeyona micelimingeni sijamelane nayo ekufuyeni iihagu kodwa sesona silwanyana nabani na angakwazi ukusifuya.

Ukutshintsha kwemo yezulu kuyakuphazamisa kakhulu indlela esilima ngayo kwaye nesivuno sethu. Kule minyaka mibini idlulileyo kwenzeke eyona nto inzima apho besityale umbona kodwa savuna esona sivuno sakhe sabasincinci. Kwihekthare enye endaweni yokuba sifumane amagqongo alishumi kodwa sifumene amagqongo nje amane, nto leyo yenze ukuba sizame ukukhangela iindlela ezingcono zokufumana imbewu ekwazi ukumelana nokutshintsha kwemo yezulu. Sithe sakungena kumnatha safumanisa ukuba zikhona iindawo ezithengisa imbewu ekwazi umelana nesimo sezulu. Ngako ke kulo nyaka siqalisile salima loo mbona, noko isivuno sibonakala siphucukile kakhulu.

Eyona mingeni ikhoyo ekubuyiselweni komhlaba kukuba abantu abaninzi ekufanele ukuba bazuze ibango lomhlaba baphela bengalifumananga kuba kukho abo bathi umhlaba bawurhwaphilize, bawuthathele ngakubo bengazowusebenzisa. Xa sele bengakwazi ukuwusebenzisa bafuna ukuwuthengisa ukuze babe nenzuzo endaweni yokuba babize abanikazi bawo bakwazi ukufumana ibango lawo. Omnye umngeni ngowokuba lo mhlaba ubuyiselwa ebantwini abanye bayawuthatha bawubange kodwa bengazowusebenzisa, bangafuni nakunika bani na ofuna ukuwusebenzisa.

Xa ndinespinatshi esininzi kakhulu ndabelana naso kwiintsapho ezingathathi ntweni, esinye ndiyasithatha ndiye kusithengisa kwidolophu ekufutshane kuba ndikholelwa ekubeni ukulima kufanele kube yenye yezinto esincedisayo ukuba sibe nayo ingeniso. Kodwa ubuntu yenye yeento ekufuneka sizifundise ukuyibonakalisa ekuhlaleni. Ukuba kukhona iintsapho ezingathathi ntweni okanye iintsapho apho kuhlala abantwana bodwa bengenabazali, bayadinga ukuba bancediswe nguye nabani na onendlela. Ngako ke eso spinatshi ndingasithatha ndabelane naso nabantwana abahlala bodwa, esinye ndiye kusithengisa ukuze ndibe nengeniso.